Ntho e nka mo eletsang ka yona ke hore a sebedise Wi-Fi hotspot ele horeng Wi-Fi hotspot ya moo re leng teng, eleng boemafofaneng ba moo. Eseng e nngwe le e nngwe a kopanang le ona hobane o ka se tsebe hore mang ke mang? Mme batho ba bangata ba ka o hlasela through hotspot-e.

Nna password ya ka ke entse ka molapolelo eleng hore ke rata ho o bua, haii le ska ntena. Hobane ha se mang le mang a ka e nahanang.

Nna wa depend-a hore ke letsatsi le feng? Mme nako e ke behang ke dihora tse pedi ha ke shebane le metjha ya ditaba. Mme ke sebedisa mohala wa thekeng nako e kgolo le e ngata.

Bana beso nka se kgone ho bapala mmino eleng hore lona la o rata hobane party ha se, mokete ona a se wa lona ke wa rakgadi. Mme ke tla mo letsetsa mminong wa nako tsa hae oo leng hore keng? O tlwaetse ene wa o tseba. Mme ke bapale mmino o monyenyana eleng hore lona le ya o tseba ena ha o tsebe. Hobane party, hobane mokete ke wa hae, mme re batla ena a thabe ha seng lona. Ha ke tsebe ha eba la nkutlwisisa.

Ke bona e le nthwe ntle haholo hobane e re fa menyetla e mengata, mme re kgona ho ithuta ho tswa ho bona batho .

Nka rata hore dintho di fetohile hajwale-jwale. Mme ntho e e fetotseng ntho e nngwe le nngwe ke technology le mohala wa thekeng hobane ntho e nngwe le ngwe o so kgona ho e thola mohaleng wa hao as long fela ona le technology e tsepameng. Mme kgale-kgale ne re sebedisa dikoranta hore re clean-e, re kolomake difestere, neng neng ne di sebedisetswa ho ala fatshe hore o kgone ho qhala dikuku teng ha re bakile, neng neng o no kgona ho ya ka yona ntlwaneng. Mme kgale-kgale, pampiri ene sa ture mara ka hoba matsatsi a tsamaile, dilemo di ile le tsona. Pampiri e se tura hana jwale.

Nna ke bona ho le molemo re se ke ra patala di-subscriptions hobane ntho tseo tse re kgona ho di bona mephatlelong e meng eloreng ba, re di bona mahala. Mme ho ya pele ke bona ho sena ntho e nngwe e tlo fetoha.

Motswalle hona le papadi eleng horeng e tlo bapala ya rugby ka Moqebelo. Mme nka lakatsa ha re shebe hobane rugby ke e nngwe ya dipapadi tsele horeng re le Afrika Borwa re motlotlo ka yona hobane ke yona e re tsebisitseng lefatshe ka bophara. Mme eleng horeng re tswelelletswe haholoholo ho yona.

Abuti ne ke batla ho jwetsa hore ngwana wa hao o tlositse playlist eleng e bapala. Mme jwale ha ke tsebe hore ke etse jwang hobane ke yona playlist ene ke tshepile ena? Ha ke tsebe ke tlo e thola jwang? Ke hore ke qakehile.

Setjhaba ne ke le tsebisa hore marangrang a mahala a kentswe mane di-library-ing mme o ka thola di-library dikolong tleliniki. Mme ba tlo sebetsa ka tsela e tjenana, ba tlo batla di-number founu tsa hao tsa mohala. Mme ka letsatsi ka letsatsi ba tlo o fa di-megabyte tse kabang one gig tse leng hore ke thousand kilobytes.

Motswalle wa ka hee, neke re ke o tsebise hore kgwedi tse tlang, kgwedi tse pedi tse tlang hona le series-e e tlo bapala. Mme nka thabela hore re tlo e shebella hobane ke e nngwe ya di-series-e ele horeng di a nkgotsofatsa, mme le wena o ka thabela ho e bona ntho ele horeng ke bua ka yona. Ke kopa obe available.

Molao wa Afrika Borwa o re, bohle ba buang maka ba tla kwallwa.

Dipampiri ha di sa rekiswa matsatsing hobane dintho di se di tjhentjhile, mme technology e kene ka matla. Ntho e nngwe le e nngwe ya kgonahala ho thola, ho tholahala marangrang.

Nna ke letsetsa sealemoya ka lebaka la hore ke kgona ho thola NSFAS teng, batho ba NSFAS ha ba ile seyalemoyeng. Mme le pele ke ba fumana ke sokola pele hobaneng mehala e kena e le mengata.